Ke bona go le botoka gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne go na le malapa a e leng gore ga ba na nako ya bagolo. Ba ba feta, ba ja madi a bone a , ga ba ba tlhapise, ga ba ba direle sepe le tota.

Batsofe ke batho ba e leng gore ba phela ka meriana ya seTswana. Ga ba kgone go nwa melemo ya sekgowa ka gonne tlhompho ya bone e mo melemong ya seTswana.

Batsofe ke batho ba eleng gore ke batho ba setso, ke batho ba ba ratang gore dilo di dirwe ka setso. Setso se botlhokwa thata mo matshelong a bone. Ke ka moo le gompieno re bona ba tlogelela bantsi ba santse ba itekanetse.

Lelapa le botoka thata mo go tlameleng batsofe. lelapa la . So ke ka moo lelapa e le lone le tlamehileng le tlamele batsofe.

Go fiwa dijo tsa mahala, ba kgona go tla go tseiwa ga ba tlhoka go ya sepetlele, ba fiwa madi a batsofe. Go na le kwa mantlong a go nnang batsofe teng, ko go tlhokomelwang batsofe teng.

Ke itse mafelo a mararo a eleng gore a tlhokomela batsofe mme . Ke itse Retirement le Old Age Home . Ba tlhokomela batsofe ka go ba thapisa, ba ba tlhatswetse diaparo, ba ba fe melemo, ba ba fe dijo jalo le jalo.

Fa ba ka baakanya mantlo a batsofe ba tlhokomelelwang mo one. Ba kgone le go ba fa dijo, ba ba fe ditlhare, ba kgone le go romela batho ba sepetlele go ka tla go check-a balwetse jalo le jalo.

E dira maphelo a bone bonolo ka gonne ga ba kgone go itirela. Ke ka moo re na le lefapha la SASSA le le ba fang madi go ka ithekela sengwe le sengwe se eleng gore ba se tlhoka.

Go le gontsi bagodi ga ba kgone go ikisa kwa lefapheng la pholo. Go dira dilo bonolo lefapha la pholo go tla ko ntlong ya batsofe gore ba kgone go ikwadisa ba kgone go amogela madi a bone .

Go tlhokomela mokgweetsi ke tiro e . Lefapha la tsaka le ka direla ba lelapa kgotsa batlhokomedi ba ba tlhokomelang batsofe gore le bone ba nne le letseno ka gonne ga ba kgone go itirela letseno, ka gore ba tlhokomelana le batsofe mo lelapeng.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le some a marataro. Ka gonne ga go na ope ko ba ka kgonang go dira teng jaaka e setse e le bagodi. Matsogo a bone ga a kgone go kuka dilo tse di bokete .

Re ka kgona go ba batlela dikoloi tse di ka ba tsayang go tswa magaeng go fitlha ko dipetleleng, mme gape di ba tseye di ba busetse gape kwa magaeng.

Re ka kgona go ba thusa ka dipalangwa tse eleng gore di ka ba tsaya ko magaeng ga e le a bone a go ya dipetlele. Mme fela gape di kgone go ba busetsa ko magaeng a bone.

Ko ke nnang teng go kgakala thata le kwa sepetlele. Ke ka jalo re dirisang dithekisi go ka ya koo, kgotsa ga o tlhoka dilo tsa pholo ya gago go na le tleliniki e e tlang gaufi le shop-o, gaufi le magaeng a rona. E phuta batho teng koo, e ba fa sengwe le sengwe se eleng gore ba se tlhoka.

Go botlhokwa e le ruri ka gonne batho ba ba nnang ko mekhukhung, ba nna kgekala le kwa dipetlele. Ka jalo, ditleliniki di tsamaye, di tsene mo tseleng nngwe le nngwe kwa mekhukhung ka gonne ga ba kgone go fitlhelela ko dipetlele.

Bolwetse ba mala, bolwetse jwa mafatlha, bolwetse jwa sukiri bo na le ditlhare tsa teng, le ga o kgonne go robega ba kgona go o siamisa letsogo la gago kapa leoto la gago.

Go ne go na le tleliniki le sepetlele, mme jalo tleliniki ebile ya tswala ga sala sepetlele. Mme fela ditleliniki di kgakala le magae ka gonne ke nagana lefapha la puso le sokola thata go dira madi a gore ditleliniki di ka oketsiwa mo motseng.

Ke ka moo go leng botlhokwa gore ga e nna nako ya gago ya , o ye. Ka gonne ga o ka ye, dipilisi tse o nang le tsone di ya go fela.

Go mosola gore molwetse fa a lwala a fitlhe phakela thata ka gonne dingaka di na le dinako tsa tsona. Ga di a go ja, di a go go tlogela fao, e be di sa go thuse. Di a go go thusa ga di boa go tswa go jeng. Go mosola thata go ka tla tleliniking go seng, o kry-e kalafi ya gago e feletseng.

O kgona go nna lebaka le le telele o sa kry-e . Ba kgona ba go go ba ya foo mme ba sala ba ile fela yalo. O tla nna ka ditlhabi tsa gago go fitlha phakela. Mme ba kgona go go isa ko sepetleleng se sengwe gore fela ga ba kgone go go thusa, e se gore ga ba kgone, ba itsapa.

Ga o le motho wa malwetse a a tshwanang le a sukiri, o tshwanetse o phele o ntse o na le dijo tse di ka isang sukiri eo kwa tlase jaaka diapole, maungo jalo le jalo.

Ditsela tse eleng gore di ka fitlhelela tirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ke go ja dijo tse di tsamaisang le bolwetse jwa gago.

Motho mongwe le mongwe o tshwanetse go itlhokomela, a tlhokomele le boitekanelo jwa botshelo ba gagwe. Ka gonne malwetse a e leng gore a ba a ka dilo dilo tsa gore a se kry-e ele kwa godimo, ba kgone go ya kwa tlase. Ke ka moo o tlhoka melemo go tlhokomela boitekanelo jwa gago e sa kgathalesege gore e siametse selegae, e siametse .

Fa ba ka dira gore ditleliniki le ka mo teng, gore di kgone go tlhola malwetse a mangwe a farologaneng.

Ke ka lebogela kitso e ntseng jalo ka gonne kwa lefapheng la pholo le ke tlabeng ke le ko go lona le paletswe ke go nthusa, la be la nromelela ko lefapheng la pholo le lengwe ke kgona go tlisa ke a leboga.

Go ba batlela dikoloi tse di ka ba isang mafapheng a dipholo jaaka ditleliniking, kgotsa ba ba tlisetse dikoloi tsa ditleliniki gaufi le malapa a bone.

Ka gonne ba ka robadiwa koo, ke sone se eleng gore ba ira gore ba boife. Gape go na le batho ba eleng gore ga lwala e be ba robatswa ko tleliniking, ga ba boele magaeng, ba tlhokafalela teng koo.